Motshameko o e leng gore ke godile ke o tshameka ke o rutilwe ke bagolo ke diketo. Motshameko o o tshamekiwa jaana, o thala sedikadiko e be o tsenya matlapa fo teng ga o fetsa o a ntsha gangwe le gangwe ka go konopa letlapa kwa godimo, o bo o le tshwara gore le seka lawa, matlapa a tshwanetse o a ntshe gangwe le gangwe go fitlhelela a felelela.

Go nna le seabe mo metshamekong go thusa ka mogopolo, gape ke mokgwa wa go itshoka wa boboko o itekanetseng go laola maikutlo. Gape go a go ama khemisitiri ya boboko ka tsela e e siameng, e irang gore motho a ikutlwe botoka le gore motho a nne le maikutlo a siameng. Go nna le seabe mo metshamekong go golola di-endorphin tse nang le ditlamorago tse tokafatsang maikutlo, gape go thusa ka go fokotsa go ngomoga pelo le go fokotsa go tlhobaela.

Go se nne le dikago kgotsa di diriswa ga gwa tshwanela gore go kgoreletse bašwa. Bašwa ba ka rutiwa go tshameka metshameko e sa tlhokeng di diriswa tsa tlhwatlhwa kgolo, jaaka go tshameka kgwele ya dinao, go taboga, go tshameka rugby kgotsa cricket. Se ba se tlhokang ke lebala la metshameko, kgwele, dithobane le dipale le ditsala tsa bone.

Dikolo di ka rotloetsa baithuti go dira sentle mo dithutong, le go nna le seabe mo metshamekong ka go ba ruta botlhokwa ba metshameko mo bolokong le mo mogopolong. Le gore go thusa yang ka dithuto go itshidila mmele, dikolo di ka tsenyeletsa le dikgaisano mo metshamekong mo baithuti ba tla fenyang di-bursary kgotsa madi a tla ba thusang ka dithuto.

metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e baakanye dikhukhwane tsa inthanete le go ira di ntshwafatso le di laisolola go tse ntšhwa gape le go tlhofofotswe nako ya mmatota ya tirisano magareng ga batshameki le di-server a tsa motshameko fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng fa o tlhoka internet e tsepameng ile e bonako sediriswa se se tshwanetseng metshameko e la iss solofetsweng kgotsa e rekilweng mo moweng

Tiragatso ya metshameko ya boditšhabatšhaba ya sejana sa lefatshe sa FIFA, e ile ya thusa ka gore go nnile gwa nna le koketso ya bojanala, koketso ya kgwebo le tiro. Kamogelo ya lefatshe ka bophara, tlhabelelo ya mafaratlhatlha le mmereko e hundred and thirty-thousand e ne e tlhodilwe ka nako eo.

Go nna le seabe mo metshamekong go thusa bašwa go nna le mogopolo wa go gola le go ithuta mo diphosong tsa bone, ka gore ga bašwa ba tshameka ba kgona go tshameka ba kgona go akanya sentle go tsa maikarabelo le go tsaya ditshwetso tse siameng. Ka gore go tshameka go ama khemisitiri ya boboko ka tsela e siameng, e irang gore motho a ikutlwe botoka a kgone go tsaya ditshwetso tse siameng a akanye sentle a tseye maikarabelo.

Metshameko e ya diboto le ya dikarata e tlhotlholetsa motho gore a nne le bokgoni jwa go loga maano le go dirisana mmogo le ba bangwe. Ka gore e monate thata metshameko e ga o e tshameka le ba bangwe, ga o kake wa e tshameka o le nosi. E go thusa gape le go nagana le gore o nne pelo telele, gape e go thusa gore o itse dipalo le go phuta. Ke tla dira sekai ka Spider Solitaire, mo motshameko o o tshwanetse o phute dikarata ka tatelano ebile o latedise le dinomoro sentle, ka seno o kgona go ithuta dipalo le go ithuta go nagana sentle ka go phuta.